Ukuyihlelela sekuyinto esingenisile kakhulu esikhathini samanje. Yona yinto ongayenza ukuthi uyihlelele ngoba vele usuke uyihlelele uma ujoyina umasingcwabisane. So, ungakwazi ukuthi uyihlelele inkonzo yakho yokugcina ngendlela eyiyona ukuze abantu bezobona indlela hlampe obufisa ukuthi uhambe ngayo, nendlela yokuthi kubonakale ukuthi kade uyihamba noma kanjani. Nje akuyona int'embi kangako koda kona kuyasabeka ukuthi uyihlelele esikhathini samanje ngoba kuyinto engathi uyibizela nje ukufa wena mathupha, koda-ke kuyawusiza umndeni ungaxhamazeli ukuze uzokwazi ukuthi wenze izinto kahle nje.

Ya, ngokwazi kwami iy'nkampani ziyakunikeza imali uma usuyekile mhlampe ukusebenza emva kwesikhathi sokusebenzela inkampani. Kufanele vele iy'nkampani zibe nawo ama-reward services, kodwa ngokubuka kwami ngenxa yesimo esavelela omunye womalume bami. Inkampani yakhe ayisayi'sebenzele iminyaka yena ayizange izikhokhele imali yokuthi ubesebenza enkampanini wagcina nje ngokuthola imali ye-UIF so iy'nkampani kufanele zibe nayo indlela yokuthi zibambele abasebenzi imali, kungabi i-UIF kuphela. Koda-ke ngiye ngizwe ukuthi ezinye iy'nkampani ziyakwenza ziyabanika abasebenzi bayo imali, futhi eyangempela.